Eka ndhavuko wa mina wa Xitsonga, loko ku ri na ku rila ku ni swiambalo leswi ambariwa eka hi ntolovelo naswona swi ni tiko ni nhlamuselo ya swona. Xi xi Zembe xa ntima. Vavasati vo tala va ambala xizebe xa ntima ehenhla ka nhloko ku kumbe ehenhla ka swiambalo ku kombisa nhlonipho ni ku vaviseka ka mbilu swiambalo swa ntima hinkwako. Ku ambala swiambalo swa ntima ntsena hi swona leswi kumbisaka nkarhi wa ku vilela, ku kombisa ku tshikelela, ni xindzuti xo hlonipha low affect. Ku tima ta ku tima timbola ta mbilu. Vanhu van'wana va ambala swiambalo leswi nga ri ki ni mavala yo vangama ku kombisa leswaku a hi nkarhi wo tsaka kambe ku rila.

Loko ndzi ri karhi ndzi hlayisa makwanga lontsongo ro sungula, ndzi nga lo languteka ni swiphiqo leswi landzelaka, ku pfulunganyeka hi ku ndzi nga si navela ntirho lowu. Loko u nga si lunghisela hi mianakanyweni ni mbilu, u nga pfumala kurhula, ku karhateka ngopfu naswona u nga tshika u swi kota ku hlayisa n'wana kahle. Ku tshika swilo swa mina swa nkoka. Ndzi nga tshika ku dyondza, ku ti hanyisa kumbe ku ti hlamusela hi nkarhi wa mina hikuva ndzi fanele ndzi ti karhatela ku hlaya hi makwanga nkarhi hinkwawo. Ku pfumala vutomi byo ringanela byo hlayisa n'wana. Ku karhateka loko a rila swinene. Ku seketela a swi fiki hi nkarhi, ku chava ku endla swihoxo.

Loko u fanele ku ku hlamusela nkoka wa mavito ya swivongo eka munhu wo huma eka ndhavuko wo hambana swi antswa ku tirhisa xichava, vutlhari ni vuhlayiseki bya ririmi leswaku a twisisa kahle hambileswi a humaka eka mfuwo lowu nga hambaneki na wena leswi hi swi hi leswi nga swi vuli, xifaniso xo olova xo hlamusela eka ndhavuko wa hina swivongo a hi swi tekela ehansi hikuva swi kombisa leswaku hi huma kwihi hi tshamile kwihi naswona swi hlanganile ngopfu ni rixaka ra hina. Vito ra xivongo a hi ri voni tanihi vito ri ntsena kambe hi xivumbeko xa ndzhaku, ndhavuko ni rixaka. Loko munhu a vitaniwa hi xivongo i ku kombisa ku xixima naswona hi ndlela yo kombisa ku .

Ndlela yin'we ya ndhavuko leyi tirhisiwaka ku sweka miroho ku yi sweka hi khapu kumbe byanyi leyi tiviwaka ngopfu exikarhi ka Vatsonga na va Vavhenda. Ku sweka miroho hi khapu kumbe byanyi byo basa ndlela leyi tirhisiwaka ku hlantswa miroho miroho tanihi mufuso kumbe miroho ya tinyawa yi yi hlantswa kahle hi ti mati lama baseke ku yi haxa ku olova yi tsemiwa katsongokatsongo kumbe yi hundzuriwa hi mavoko ku vekiwa ehenhla ka byanyi kumbe khapu ku tirhisiwa byanyi byo basa byo tanihi kumbe khapu ya murhi lowu nga ni nandzu ku swekiwa muroho hi moya wa ku hisa. Miroho yi pfariwa e endzeni ka khapu kumbe ehenhla ka byanyi.

ra mina hileswaku vatswari vo tala a va ta tsakela ku yisa vana va vona va vanhwanyana eswikolweni swa swo tani hambileswi ni nga hlamulaka hi ndlela yo hambana hi ku ya hi ndhavuko, vutivi ni nkarhi lowu hanyaka eka wona. Swivangelo leswi endlaka leswaku vatswari va pfumela ku lwisana na vuhlangi, mfumo loko endla xikolo xo dyondzisa vana va vanhwanyana leswaku va tirhisa va tivona va ri va nkoka ni ku hlawula vutomi bya kahle swi pfuna ku dzavisiso wa vuhlangi, vatswari va nga vona nkarhi lowu tanihi ndlela yo ponisa vana va vona eka ku khomiwa hi ndlela yo biha, ku dyondzisa ntirho wa xisati xa nkarhi lowu, ku antswisa nkarhi wa ku kula ka n'wana, loko vana va dyondzisa kusuka emahlweni leswaku ku ni va ni nkarhi wa ku kula, ku xixima ni ku tiva vuswikoti bya .

Xiambalo xin'we xa ndhavuko lexi talaka ku ambariwa emikubyeni swo fana ni ma micato ku hlawula hosi kumbe mitlangu ya ndhavuko i tinguva ta xibelani, lexi tiviwaka ngopfu exikarhi ka Vatsonga. Xinguva xa xibelani xi tirhisiwa rini? Xibelani xi ambariwa ngopfu hi vavasati va Vatsonga emikubyeni ya ndhavuko ngopfungopfu loko ku chayiwa xibelani xi dlamula , ku chela vuyimbeleri hi ku tsema milenge hi ri ro karhi. Xibelani xi tlhela xi komba xichavo, ku tinyungubyisa hi ndhavuko ni ku tsaka. Xibedhlele xi endla xi endliwa hi tinguva leti leti toloveleke ku va ni nyana ya mavalavala yo pfula .

Hi mavonelo ya mina swakudya swa ndhavuko tanihi tihove a swi fanele swi sala emucatweni hikuva swi seketela swinene ndhavuko vunakulobye ni ku tsaka ka vanhu loko va hlangana. Tihove tanihileswi ti lulamisiwaka hi van'wana ni ku mun'wani ti rhange swinene ni matimu ya rixaka na ndyangu. Swivangelo leswi endlaka leswaku tihove ti nga sali emucatweni swi vekela xichavo naswona swi kombisa ndhavuko tihove ti fambisa swinene ni vuxokoxoko bya swichudeni swa khale swi nga vula ku tsundzuka masungulo ya ndyangu, swi kombisa ku tinyungubyisa hi leswi nga ka swona swi endla leswaku micato yi yi va ni ntokoto wa nkarhi wa khale ku fambisa na ku dyela exikarhi ka vanhu ku olova ku ti lunghiselela hi ndlela ya khale.

Nhlamulo ya mina swi fanerile leswaku vanhu lavatsongo va dyondzisiwa maswekelo ya swakudya swa ndhavuko hikuva swi hlayisa ndhavuko, swa pfuna evuton'wini naswona swi aka vuxaka lebyi tiyeke exikarhi ka switukulwana, swivangelo leswi ti seketelaka leswi ku hlayisa ndhavuko wa rixaka swakudya swa ndhavuko i xiphemu xa ndhavuko ni nkoka wa xivongo loko vatsonga va nga swi dyondzi, ndhavuko wu nga lahleka hikuva a va nga swi tivi leswaku rixaka ra vona ri dya yini, ku dyondza maswekelo lama ni swakudya swo tshembeka swakudya swa ndhavuko swi tolovelekile ku va swa kahle eka rihanyo naswona a swi engeteleli swakudya leswi lulamisekeke hi ti-factory ku kurisa ku titshemba ni vutshila, u kota ku sweka vutshila lebyi hi dyondzisiwaka naswona swi pfuna kun'wana ku na vutshila byo tihlayisa.

Loko u lava ku nghenelela khwayere ya kereke ya le xikolweni kambe tinsimu leti yimbelariwaka kona ti hambana na leti u ti toloveleke ekerekeni ya wena, i swa nkoka ku vulavula hi ku xixima ni ku vulavula ku rhandza ka wena ka tinsimu ta vukhongeri hi ndlela leyi khumbekaka, xikombiso xa xo nhlamuselo leyi u nga yi nyika mufambisi wa khwayere, avuxeni ndzi rhandza ku va xiphemu xa khwayere ya xikolo hi hikuva ndzi rhandza ku yimbelela ni ku gandzela xikwembu, kambe ndzi lemuka leswaku tinsimu leti yimbelariwaka eka khwayere ya xikolo ti hambana leti ni ti yimbelelaka ekerekeni, leswi a swi vuli leswaku ndzi nga lavi ku nghenelela kambe ndzi vona swi ri swa nkoka ku byela leswaku ndzi nga tsakela ngopfu ku yimbelela tinsimu tin'wani ta vukhongeri le ndzi ndzi nga dyondza swona na ku ti rhandza.

Ti tirhisipi ta ndyangu ti hlanganisa ndyangu hi tindlela leti landzelaka, ti endla leswaku ndyangu wu hlangana hi nkarhi wa swakudya, loko ku swekiwa swakudya swa ndyangu leswi tiviwaka swa ndhavuko swirho swa ndyangu swi tshama swin'we leswi engetelaka nkarhi wa vunakulobye ni ku vulavula exikarhi ka ndyangu, swakudya swa tanihi vuswa bya mavele, tinguluva, tihove, kumbe swi ya ngati swi tlhela swi vuyiseriwa vatsongo ku tiva ndhavuko, ndhavuko to ti hundzisela ndhavuko eka switukulwana loko kokwana kumbe mana a dyondzisa vatsongo ku sweka swakudya leswi, i ku hundzuxela ndhavuko matimu na leswi a swi fambisaka ni rixaka ti tswala ku rhandza ku rhandza ndyangu ni ku tshembana.

Loko munghana wa wena a khoma makume mbirhi n'we wa malembe naswona a tsariwile ka nongonoko ku va ni rito rin'we ri vulavula hi nkarhi wo kombisa rirhandzu ku n'wi khorwisa ni ku n'wi khutaza eka vutomi bya yena lebyi sungulaka vuxaka bya vanhu lavakulu, xikombiso xa mhaka u nga vulavula hi nongonoko wa siku ra avuxeni hinkwenu namuntlha ndzi yimile laha ndzi tsakile swinene ku vulavula hi munghana wa mina loyi a fikaka eka nkarhi wa nhlamulavutomi masiku ya makume mambirhi n'we, munghana wa mina ndzi lava ku ku byela hileswaku masiku ya makume mbirhi n'we i nkarhi lowu u nghenaka eka vutomi bya vanhu lavakulu nkarhi lowu u nga ta sungula ku teka swiboho leswi nga ni vuyelo eka vutomi bya wena hinkwabyo, ndzi khensa ngopfu hikokwalaho ka ndlela leyi u nga na munghana wa xiviri ha yona, munhu loyi yingiseka a la tsakelaka ku kombisa rirhandzu ni ku tshemba.

Tinsimu ta kereke ti na nkoka lowukulu eku hanyeni ka munhu hikuva a hi tinsimu ntsena i ndlela ya vugandzeri, ku khutaza moya, ku hlanganisa vanhu ni ku kombisa ripfumelo, a hi hlamuseleni hi ku kongoma ti tlakusa moya wa vanhu loko munhu a yimbelela tinsimu ta kereke a tlhela a swi twa hi mbilu, moya wa yena u phuphusiwa ni ku tata hi kurhula hi le ndzhaku, swi pfuna ngopfu hi nkarhi wa gome ku karhateka kumbe ku lava ku khutaza, xikombiso tinsimu tanihi a ku na wa ku fana na Yeso kumbe vava moya lowo kwetsiwa, ti pfuna ku hatlisa ku pfuxiwa hi ka moya ti pfuna ku hlanganisa vanhu eka vugandzeri, tinsimu ta kereke ti vuyisa vanhu swin'we ni ku vahlanganisa tanihi nseketelo wu nga ripfumelo.